Umuntu ongadli imirorho kanengi ufuze bona angabi namandla emzimbeni ngokupheleleko. Ufumaniseka abe ngumuntu ongabi nomzimba oqinileko abe nomzimba othola amalwelwe ngobuduze, ngombana umzimbakhe usuke ungabi namandla wokuphila, ungabi namandla wokobana asebenze.

Inengi labanengi ababalimu abatholi isekelo elaneleko eliphuma kurhulumende, ngombana abalimi sebabanengi esikhathini sanje ngokwahlukana kwezindawo, abanye kuthi nesekufika ihlobo bonakalele ngezulu elikhulu, abanye bawonakalelwe lokha ngebusika. Ngakho-ke urhulumende akakwazi bonyana afikelele kilabo abanye abangaziwako bamabhizinisi asathomako. Ngakho-ke ngombono wami ngibona bonyana, abalimu abanengi abalitholi isekelo eliphuma kurhulumende lokha sebawonakalelwe masimu wabo esele bawakha.

ISewula Afrika isizeka khulu lapha ekutheni abantu abatjha bazibandakanye kezokulima, kuphungula inengi labantu abangasebenzi. Ilutjha liyakwazi bonyana liqede intweleyo lokobana kungabi nemisebenzi, bakwazi bona bazibandakanye ezintweni ezifana nezokulima bakwazi ukuzijamela, bathuthukise amabhizinisi amancani la ebasuke banawo, aze ayokufikelela ekutheni bakwazi nokuthengisa emarhwebeni aphezulu.

Yipiyere, amagwava, yi-abhula ma-apula, yikhabe kanye namaperegisi.

Ikhabe sithelo esinebumbeko ye-ovali esihlaza ngokombala, esinamavithamini arhelebha umzimba khulukazi ehlobo bonyana ubenamanzi.

Lokha ilanga nalitjhisa khulu lenza bonyana ihlabathi lapha kutjalwe khona bona iwome khulu, bese ibulala iintjalo ngobunengi, njengoba ezinye zezitjalo zingafuni ilanga khulu kudingeke bonyana kube namanzi khulu. Ezinye iintjalo zivele zitjhe zingamili ngendlela efaneleko, ezinye iintjalo ziyabola ngebanga lokutjhisa khulu kwelanga.

Iye amahlelo karhulumende afundisa abalimi ngamatjhuguluko wobujamo bezulu anele khulu lapha ephasini, ngombana mihla namalanga kuyavezwa eenhlelweni ezahlukahlukeneko yingaba kungaba kumabonwakude nofana kwezinye iinhlelo ezahlukahlukeneko, lapha bahlezi baveza khona bona ubujamo ubujamo bezulu buyosuke bube njani. Langa nelanga bahlezi basichazela basivezela bonyana ubujamo bezulu buyosuke bube njani. Ngakho-ke abalimi nabo bayakwazi bonyana bathole lelo lwazi bakwazi ukubonelela amalimu wabo, amasimu wabo bonyana bangenza njani ukuze baqalane nobujamo bezulu obutjhintjatjhintjanako, obuhlukahlukanako ukuze bavikele izithelo zabo kanye namasimu wabo ngobukhulu.

Imirorho khulukhulu kanengi ngezinye zeentjalo ozithola phasi. Imirorho ziintjalo ozithola phasi khulukazi okwazi bona ungathi ungazikha uzihlanze bese uyazipheka. Imirorho khulukazi ngile etjalwa phasi, akusi kanengi bonyana uthole imirorho iseenhlahleni bonyana kuba zizinto ongazikha awa. Kodwana imirorho ngileya okwazi ukuthi uyithole phasi, bese kanengi ingasi zoke kodwana inengi lazo lemirorho uzithola phasi, ngulezi ezigujwa ngaphasi nofana ezimila ngaphezulu komhlabathi.

Iye kungasiza khulu ngombana ukubhora lokhu kwamanzi kuveza amanzi angakasilaphazeki amanzi ahlwengeke khulu, ngombana atholakala ngaphasi. Yeke abalimi bangakwazi bonyana basebenzise amanzi lawo aphuma ngaphasi, ukubalekela ukutlhayela kwamanzi, ngombana enarheni yekhethu le sesiqalene nokutlhayela kwamanzi kobana uzolinda bonyana amanzi azokuphuma epompini, kube nokutlhayela lokho kwamanzi amanzi abe angafiki ngekwesinye isikhathi. Ngakho ukubhora phasi ube nalapha wena njengomlimi ubhore khona, uthembele khona bona ngaso soke isikhathi uzokwazi ukudosa khona amanzi kungaba nomthelela omuhle khulu phezu kwamaplasi, ngoba kuyokwenza bonyana kungabi nokutlhogeka kwamanzi lokha nekufuneka bonyana kuthelelelwe iintjalo.

Mkhulukhulu umonakalo owabangelwa abomma bona badinywe ilwazi kezokulima, ngombana inengi labantu besilisa ngilo elikhamba phambili kwezokulima, ngibo abakhamba phambili ekubuseni nekuthatheni amarhwebo aphezulu. Abomma kanengi abanawo amarhwebo abakwazanga bonyana bakwazi ukuthi bathole lelo lwazi bona bazijamele baphathe amarhwebo aphezulu.

Amagwava, umengo

Abantu abantu abafisa bona bangazibandakanya kwezokulima kodwana bahlala eendaweni ezitlhoga amanzi, iinsombululo abangaba nazo kukobana babhore amanzi phasi, nofana bathuthukise amabhizinisi nofana amarhwebo abafuna ukuwathoma kwezinye iindawo. Ngombana akusizi bonyana ukatelele bonyana ube nerhwebo lezokulima ekubeni kufuneka amanzi lapho endaweni yangekhenu amanzi abe atlhogeka, lokho kuzokofana nokobana uthela amanzi emhlana wedada, ngombana irhwebo lelo lizokufuna amanzi khulu, iintjalo zakho zizokufuna bonyana zithole amanzi ngokwaneleko. Ukutlhoga kwamanzi kuzoliwisa phasi irhwebo lakho.

Awa, ngombana inengi labantu beSewula Afrika basalila ngokobana indawo le ayinawo amathuba wemisebenzi. Imalingeniso lelo alifikeleli ekutheni lakhe nofana landise amathuba wemisebenzi lapha eSewula Afrika, njengombana iindawo ezinye zingafikelelwa kizo njengeendawo zemakhaya akufikelelwa bonyana ziqalisiswe kuqalwe ezinye iindawo ezinjengobana ziindawo zangemadorobheni. Ngakho-ke lokhu kubanga bonyana kungabi namathuba womsebenzi linyuke izinga lokobana kungabi namathuba womsebenzi enarheni yeSewula

zemiwuruwuru abalimi bahlangabezana neentjhijilo ezinengi, njengokufana nokobana amasimu wabo ayonakala ngesikhathi semiwuruwuru. Iiniseli ezibekiweko bona zinisele nazo ziyonakala, okubanga bonyana kufuze bona bathole enye imali yokobana zilungiswe. Lapho kubekwa khona amanzi ukusiza bonyana kuniselwe njengama-Jojo, nawo avamise bona nakuba nemiwuruwuru amotjhakale. Kumotjhakala izinto ezinengi zokulima khona lapho ngemasimini, iintjalo ziyawonakala zingakarhabi nokobana zifike isikhathi sokobana zivunwe.

Ama-avakhado ngendaweni yangekhethu afumaneka lula khulu ngombana yindawo efana nemaplasini. Abanengi balimele baneenhlahla zama-avakhado.

Mhlamunye umraro kungaba kukuthi uthenge amakonyana wobulili bobuduna. Kungenzeka bonyana kungaba ngiwo umraro loyo.

Mina umbono wami kukobana kulungile bonyana uhlabe ikabi lokha nesele ikhulakhulile ngombana sele ibanenyama enengi khulu ukudlula lokha nayineminyaka emibili ubudala, begodu ayikhethi bonyana inyama yakhona ayikalungi lokha nasele iyidala.

Awa, angeze yaba yingozi ngombana kunokhunye lapha iinkomo zikhetha khona njengokobana zingeza zadlala ama-plastic. Nalokha sele ziwadlile, mhlamunye ngephoso lokho angeke kwenze bonyana inyama yakhona kube yinto ebanetjhefu nofana kube yinyama eba yingozi ebantwini.

Ke okuse kubaliwe kwanele bonyana ikomo ibe yinyama yezinga eliphezulu. Ayikhethi khulu ikomo lokha nayithola ukudla okufaneleko okunamavithamini alungele yona. Ayikhethi bonyana ungayidlisa ini kodwana yona ngokwayo iyaba nenyama ekungiyo, efaneleko esemananini aphezulu.

Lokha inyama nawuyihlaba ngekambiso yesikhuwa kusuke kusetjenziswa emitjhini yakhona ehlukahlukeneko eyenza bonyana kungabonakali iingazi khulu. Kunalokha nawuyihlaba ngekambiso yesintu, lokha sele usebenzisa zakho iinkhali. Lokho ukuyihlaba ngekambiso yokungaka engasisekhethweni kwenza bonyana iphume iingazi ezinengi.

Lokho kungenza bonyana inyama yakhona ingabi nepilo sele nawuzifaka emtjhinini. Khona lokho okusebenzisako bonyana uzibulale , kungenza bonyana inyama yakhona inganambitheki nofana kube namagqiwana angenelelako phezu kwenyama leyo.

Awa, godi phezu kwenyama yekomo akuyi ngokobana ihlatjwe ngubani ngombana yona nangabe kungiyo ikomo leyo , umraro uqaliswe ngaphezu kwekomo leyo bonyana inyama yakhona ayinambitheki. Akwenzeki bonyana umuntu athi ayihlabe bese kube kuthi mhlambe uyihlabe, ngendlela ekungasi ngiyo bese inyama yakhona inganambitheki akwenzeki.

Kuqakatheke khulu lokho, kwenzela bonyana iinkomo zibe nendawo indawo yokutjhida, indawo yokuhlaliseka kuhle, zibe nendawo ekudlwana lapho zingakwazi ukuthi zinande zikhamba khamba khona. Zingabi nokuminyezelana nofana zibe zinengi khulu endaweni eyodwa. Lokho kwenza bonyana zingakhuli nofana iinkomo zakho zingabi nokuqhubekela phambili.

Indawo lapha bangazithenga khulu khona kukwaNdebele ngeMpumalanga ngombana isiko labo, lisebenzisana iinkomo lokha nakubuya nofana nakuhlatjiswa amasokana. Nge-Limpopo eSeshigo angeze bazithenga khulu ngombana isiko labo alikhambisani nokuhlatjwa kweenkomo khulu, basebenzisa iinkukhu. Ngakho-ke kufanele uyokuthengisa kwaNdebele kulapho ungathola khona umnotho khulu.

Amathambo wekomo ayathengiswa nasemarhwebeni aphezulu, eentolo eziphezulu. Naye ungakwazi nokobana uwangisele nabantu abakhona emaplasini nofana emiphakathini nabo bayakwazi bonyana bawathenge ngoba bayawasebenzisa futhi, abaluleke khulu nawo ngombana enza umhlunzi omnandi khulu.

Inyama yekomo ayikhethi khulu bonyana beyigijima nofana bayenzani ayikhethi khulu. yona ikhona ithengiswa iyathengeka ayibi neentjhijilo ezinengi khulu. Kuvamisekile bonyana ikomo ibe nokuthukwa lokha mhlamunye nayibona bonyana kuza ubungozi ngendleleni yayo ngikho iyenza bonyana ivukwe madlharuma, ibe nokuthukwa kodwana lokho kokuthi bonyana angeze yathengiseka ngombana ihlatjwe idiniwe. Awa lokho angeze kwaba mraro.

Iye, zidla ngokwaneleko begodu zinelanga loke lokobana zidle, zisele namanzi ngaphambi kobana zibuyele ngekhaya ngombana ayikho enye into eyenza ikomo ithi ingaphuma, iyakhamba, iyadla. Ayikho into eyijamisako ngakho-ke amahora la abekiweko ayanela kobana ikomo ingahlala isikhathi leso idle bese kuthi ngamalanga ntambama ibuyele ngekhaya.

Okunengi ngombana kusuke konakele khulu. Sele iinkhukhula sirhurhule zoke iintjalo kufuze bonyana ubawe irhelebho kurhulumende, ubone bonyana angeze akupha isizo lokobana ungathoma phasi utjale iintjalo lezo, ngombana angeze wakwazi bonyana uzilungise ngombana zonwe libanga leenrhurhula.

Kungenzeka bonyana uthengisela abantu ekungasibo abantu abathanda ikoroyi. Kufuze bonyana ukhambe uyokuthengisa eendaweni ezinye lapha ikoroyi ithengiseka khulu khona. Urhulumende akakwazi bonyana athengele boke abalimu iintjalo zabo. Kufuze bonyana akhethe labo nalabo ekufanele athenge kibo, ngakho-ke into engcono ekufanele uyenze kukobana ukhambe uye kwezinye iindawo lapha ikoroyi ithengiseka khona khulu.

Isiphila esimhlophe ngiso esithengiwa khulu ngombana ngiso esithandwa khulu, esenzeka msinyana, ongakwazi bonyana usibilise bese siyathengiswa ngobunjalo.

Akubhali ndawo bonyana iSewula Afrika izitjalele ikoroyi. Into ebakhona kukuthi abantu abanengi abanalo ulwazi lezokulima. Kufuze bonyana abantu bafundiswe bonyana ezinye zezinto esizitlhogako, kufuze bonyana kube ngithi esizijamelako esizifundisako bonyana siyazitjalela zona. Ukuze kuthi nakuba nezimpi ezifana ne-Russia ne-Ukriane sikwazi bonyana sinazo zoke iintjalo ezizinthoro ngapha ngekhayapha.

Awa, ipuphu yesiphila esibovu asisayiboni khulu eentolo, sekuzele le yesiphila esimhlophe njengoba kungiso esikhamba phambili khulu esikhathini sanje.

Ukubhura ngesiphila, iinarha angarhwebelana nazo ziinarha ezifana neBotswana, iinarha ezitjhidelene neSewula Afrika okungizo ezisakghona ukusebenzisa isiphila ukwenza mhlamunye umratha nofana ezinye zezinto.

Iye, unembile abantu abahlala eLimpopo bayithanda khulu ipuphu yamabele basebenzisa yona khulu ngobunengi, kunale emhlophe yesiphila esimhlophe. Babona kungcono ukuberegisa ipuphu yamabele ngombana babona inamakghono amanengi begodu ibapha amandla khulu. Kungiyo ekhamba phambili endaweni yaseLimpopo.

Kufuze bonyana ngaphambi kokobana ulime. Ube nesiqiniseko sokobana ukulindele koke okungenzeka phezu kwesimo nofana kobujamo bezulu. Kufuze bonyana ube namatanka wokubeka amanzi nakuvele isomiso. Ngakho-ke nawulimako kufuze bonyana uqalelele phambili phezu kobujamo bezulu bona kuzokwenzeka njani nofana buzokutjhintjha tjhintjha ngendlela ekungiyiphi. Ukuze iintjalo zakho zingakwazi bonyana zilimazeke nofana zonakale.

Iye, singakwazi bonyana silethe umnotho ekhethwapha nakukukuthi bonyana eenarheni ezinye asikho isiphila esinjalo nofana sizinthoro ngakibo. Lokho kungasenza bonyana sibe semnothweni khulu ngombana iinarha ezinengi zizozifuna ngobunengi.

Utholisisa ukuthi, abathengi abavamise ukuthenga izimvu, bathanda ihlobo linye elifanako lezimvu. Ngakho-ke, benzela bonyana abathengi bazokwazi, bonyana bafumane zoke izinto abazifunako.

Iye, abahlali bemaplasini banelwazi elaneleko, ngobunikazi benarha yekhethu le, ngombana ngibo abalandela khulu kwezenarha ukuze batjhejisise iimbhizinisi zabo.

Abahlali bendaweni yangekhethu le, kuthi kungathi kubanesomiso, lapha sitlhoga khona amanzi. Abanye babo baqunda bonyana bayokukha amanzi ngemadamina nofana ngemifuleni, bese babuye bazowonga ngendlini, bawasuse ukusilaphazeka, bese asalungele ukusebenza.

Bonyana babe nezinye, iindlela abangazisebenzisa bonyana bavikele iintjalo zabo, phezu ngomtjhiso omkhulu lo, ozako, nofana nokutjhuguluka bobujamo lobu. Bahlale njalo banamanzi aneleko wokobana bakwazi ukuthi bathelelele iintjalo zabo.

Ngingathanda bonyana ngilandula, ngombana kusesenento ebizwa ngokobana yibandlululo, phezu kobulili nofana sithi ngokombala. Abalimi abamhlophe ngibo abathola umnotho omkhulu, kunalaba bombala onzima.

Liqiniso ngombana iinlelesi ezinengi zithi zingayeba, nofana zingalelesa phezu kwefuyo yabanye abantu, zithatha inyama le, nofana iinkomo lezi, zibanikezele eenlarheni bayithengise

Iphophisa igazi ntanzi, ukuze bonyana ilungele bonyana ningayidla, ngombana lokha nayisanda kuhlatjwa, akusilula ukuthi ivuthwe msinyana lokha nayinegazi.

Awa, akukho engikusolako ngotjalwa besintu, ngombana yinto esikhule siyenza begodu yinto esikhule ngayo.

Kungombana, lokhu kubangelwa kukobana, abantu abanengi abanalo ikareko lokobana bathenge izinyoni lezi, izinto ezikhamba phambili kubangizo iinkukhu lezi khulu.

Ukubiza kwenyama yekukhu, kungabangelwa kukobana lokha nayikhuliswako, nendawo lapha ikhulela khona. Kuyabiza bonyana uyikhulise ikukhu, isese yincani iyidzilanyani izikhule ibengaka. Noma kungaba nabantu abanengi abathengisako, kodwana lokho khona kuyokuhlala kwaziwa bonyana ikukhu izohlezi idura.

Abantu abatjha bangakukhuthalela ukulima, lokha urhulumende nangabasekela ngeemali neensetjenziswa. Abanengi babo banekareko lokuthi, bakwazi ukuzithomela amabhizinisi wabo, wezokulima, kodwana bakhandelwa kukobana banganayo imali yokuthoma, kanye neensetjenziswa abangazisebenzisa njengoba zibiza kangaka.

Ukufuya kuyinto esitjengisako thina njengabantu abamnyama, kuyinto esesiyijwayele, ngombana lokha nawufuyileko awubinokutlhaga kwenyama, awubi nokutlhaga kokudla, ngombana uyazi bonyana ufuyile, begodu izinto uzithola lula.

Kungombana ingekho iimtholapilo yeenlwana, ngapha eendaweni zemakhaya.

Iye, banalo ilungelo lelo, lokobana bakhambe bayokhulumisana nabantu babo, abokhokho babo, kepha into efanele bonyana bayenze kukobana babawe mantanzi, kubosomaplasa loyo osekaphethe. Babawe bonyana bangaya na, bayokuphahla lapho, babawe imvumo kuye. Ukuze kungabi nokulwisana phakathi kwabantu laba.

Abantwana babasebenzi bemaplasini, bayaya eenkulisa. Kulilungelo lomntwana ngamunye, ngamunye bonyana athole irhelebho lomtholapilo.

Izimvu iqakatheke khulu, ngombana uyakwazi bonyana usebenzise isikhumba sakhona, sokwenza izembatho ezithize. Uyakwazi bonyana usebenzise inyama yakhona, ngombana nayo iyanambitheka, begodu iyabiza.

Amabele kusitjalo esirhelebha khulu, khulukhulu ebantwini abasalandelela isiko, ngombana uyakwazi bonyana wenze umdoko ngamabele lawo. Uyakwazi bonyana wenze utjwala besintu ngamabele lawo, ugayele, anemisebenzi eminengi khulu amabele.

Abasebenzi bemaplasini kufuze bonyana, babhadelwe nge-iri, lokha nabasebenza emaplasini.

Esikhathini sanje, akasekho umuntu odinywa amathuba wokobana azibandakanye kwezokulima. Ubulili boke obufanako, ubulili buyenzelwa bonyana banikezwe amathuba ngokulingeneko.

Isiphila kusitjalo esinentengo ephezulu, kusitjalo esithandwa babantu khulu. Kusitjalo esisetjenziselwa ezintweni ezinengi, ezikhona lapha, ezithengiswako emarhwebeni amakhulu. Ngakho-ke, kwenza bonyana thina esitjala isithelo leso, sibenomnotho khulu, ngombana sifunwa ngobunengi.

I-avakhado ngendaweni yekhethu afumaneka lula khulu, ngitjho imizi, nemizi iyabalwa bonyana inawo ama-avakhado, inaso isihlahla sama-avakhado.

Amadamu elirhelebha elikhulu, phezu kwezilwana, ngombana lokha abelusi nabathatha ifuyo bayisa entabeni bonyana iyokudla, amadamu akwazi bonyana enzele iinkomo amanzi wokusela, akwazi bonyana athole amanzi wokusela.

Amakghono wokuhlinza inyama, angiboni bonyana ayafundelwe eyunivesithi. Uwafunda lokha nawuyokwenza umsebenzi loyo, uboniswe bonyana kufuze umtjhini usebenzise ngayiphi indlela, ngombana kubuye kubelula bonyana uwufunde msinya umsebenzi loyo. Akudingakali bonyana uze ukhambe uye eyunivesithi.

Kufuze bonyana alawule mNyango wezabaSebenzi, ngombana nabo bawela ngaphasi kwabasebenzi.

Izimvu zetjiiwa khulu, ngombana zinomsebenzi omnengi, begodu zifuneka khulu. Kungakho kuba nokwanda kokobana izimvu zetjiwe, ngombana bayazi bonyana zinemali khulu.

Ihlabathi yamazwe amanye, ayivumeli bonyana ezinye zeentjalo zitjalelwe khona, azimili ngendlele efaneleko.

Iye, amanzi abhoriweko anganela ukuthelelela amasimu amakhulu weSewula Afrika, ngombana singazi bonyana lapha kubhorwe khona, amanza akhona angangani.

Amawuruwuru atjhiye umonakalo omkhulu kibosomaplasi, lokha nakabawonela iintjalo zabo, zingakarhabi nokumila.

Ithuba nanginganikezwa lona, ngingakufundela kwezokulima ngombana ngiyibona bonyana kuyathuthukisa. Inengi lanamhlanje selifundela kwezokulima begodu bayaphumelela.

Iye anele khulu amahlelo, wezokuthuthukisa abomma, nelutjha kezokulima, ngombana kuyavezwa mihla namalanga sikhuthazwa, sigcugcuzelwa, bonyana masizame ukwenza imisebenzi kezokulima, ngombana kwezokulima sekuyathuthuka esikhathini sanamhlanjesi. Kunemisebenzi eminengi, begodu namakghono la, esinawo singakwazi bonyana siwasebenzise ekutheni silime.

Amahlelo karhulumende afundisa abalimi ngamatjhuguluko wobujamo, anele khulu, ngombana ubujamo beSewula Afrika, buthulwa mihla namalanga, busitjengisa bonyana, izulu lizokuhlwa njani.